Ngokubona kwam iibhasi zikhuselekile kuneetekisi ngenxa yobukhulu bazo kunye namazinga asezantsi eengozi.

Ibhasi eneedekha ezimbini ikhuselekile kunebhasi enedekha enye. Iidekhi eziphindwe kabini zineziko eliphezulu lomxhozulane, ngamanye amazwi higher centre of gravity. Kwakhona iidekhi eziphindwe kabini ziphinde zibe nendawo ephakamileyo yokuhlala yomqhubi eyenza ukuthi abone ngcono indlela xa eqhuba.

Ukuba ndilibele isipaji sam esinekhadi lam lebhasi ekhaya ndineendlela ezimbalwa endinokukhetha kuzo. Ndingazama ukuqhagamshelana nomntu osekhaya onokuzisa isipaji sam kum. Ukuba oko akunakwenzeka, ndingathenga itikiti elinye okanye ndicele imvume yethutyana yokukhwela.

Kule meko ndingacela ukuthenga ikhadi lebhasi ngokwalo, emva koko ndingafaka imali yokuhamba ekhadini.

Ukuqala ngempumelelo ukusebenzisa ibhasi kuhambo lwakho cwangcisa indlela yakho kwangaphambili. Funda ishedyuli yakho yebhasi kwaye uqhelane nendawo yokumisa ibhasi. Cinga ngokuthatha uhambo lokuziqhelanisa ukuya kwindawo eqhelekileyo ukuze wakhe ukuzithemba kwaye ucele uncedo kubaqhubi okanye kwabanye abakhweli ukuba kuyadingeka.

Ukuba ibhasi eya emsebenzini ibinofika emva kwexesha bendiza kuba nexhala kwaye ndikhathazeke. Ukufika kade nokufika emva kwexesha emsebenzini akuvumelekanga, loo nto ke ibiya kundenza ndoyike.

Ukuba ibhasi eya emsebenzini ingafika emva kwexesha ndingazama ukufumana iteksi eya ngasemsebenzini ukuba imali ndinayo yokwenza njalo. Kungenjalo bendingafowunela nasemsebenzini ndibaxelele ukuba ndizofika emva kwexesha ngenxa yokulibaziseka kwebhasi.

Ukuba ibhasi eya emsebenzini ibinogcwala yaye kungabikho situlo esiseleyo sokuhlala bendingacela ukungena ngaphakathi ndize ndime ngalo lonke ixesha lohambo, ngaloo ndlela ndingabanga isihlalo somntu owehla ebhasini ngexesha lohambo. Kungenjalo bendiza kulinda ibhasi elandelayo ndifowunele emsebenzini ukuze ndixele ukuba ndiza kufika emva kwexesha.

Ukuba ibhasi itshintsha indlela kwaye andizufika apho ndiya khona ndingamxelela ngoko nangoko umqhubi webhasi malunga notshintsho kunye nendawo endisingise kuyo. Ndingacela iingcebiso ngeyona ndlela ingcono yokufikelela apho ndiya khona ndisebenzisa ezinye iindlela zothutho ezikhoyo.

Ukuba ndingafumanisa ukuba ibhasi endikuyo ayifiki apho ndiya khona ndingadana kwaye ndiphakuzele, kaloku ndiyoyika ukulahleka.

Kubalulekile ukuba iibhasi zifike kwangethuba ukuze zitsale abakhweli abaninzi. Kwakhona ukusebenza ngexesha kubalulekile ukucwangcisa uhambo lweebhasi. Ukufika emva kwexesha kweebhasi kunokubangela ukuthotywa kohambo lweebhasi kunye nabakhweli abahamba ukuthi .

Kubalulekile ukuba iibhasi zihambe kwangethuba ukuze abakhweli bafike kwangethuba kwiindawo abaya kuzo. Xa iibhasi zihamba kade zibeka esichengeni izicwangciso kwaye ngamanye amaxesha ubomi babakhweli bazo.

Xa ixabiso lebhasi linyuka abakhweli badla ngokuba neengxaki zemali, ingakumbi ke abo banemivuzo ephantsi. Ukunyuka kwamaxabiso kunokukhokhelela ekutshintsheni kwezinye iindlela zothutho okanye ukucuthwa kohambo oluthathiweyo, okuchaphazela ke abantu ngabanye kunye nenkqubo yezothutho kawonkewonke.